Mokgotsi o tlameha hore o kene mo mobile banking ya hao o kene ho ewallet ha o qeta ho kena o send-ele nkgono e tlo o batla fela di number tsa hae e o batle le PIN moo e leng hore ha a fihla bankeng, o tla tobetsa feela feela ewallet cash withdrawal a ba kena teng, a ba kenya di number tsa hae mme le PIN eo o mo fileng yona ebe o thola five hundred ya hae e le jwalo.

Tjhe, ho ya ka nna ke hanana le yona ha ya loka ho hang ke nahana hore e lokiswe. Mmuso o tlameha ho ruta setjhaba o rute bana sekolong ka bohlokwa ba ho register-a business ebile ka bohlokwa ba bo matjhonisa hore ha ba loka ho hang hang. Hobaneng ha ba nyolle moruo wa naha ebile ha ha ba thuse mmuso le setjhaba sa rona ho nyolla moruo wa naha.

Ke ile ka thuseha hantle haholo itse ha ke kena ka amohelwa ka tsela e ntle haholo ka fodiswa line ka nako e sa fediseng pelo ke ile ka thuswa ka tsela e hantle. Ka ba ka qeta ka ba ka hlalosetswa le bohlokwa ba mobile banking APP ba nkenyetsa yona mohaleng wa thekeng. ke tswile ka nako e sa fediseng pelo. ke ya kgolwa e nkile feela thirty minutes e la ba ke tswile hantle, ke thusehile hantle ke thabile haholo.

Ke nka report-a taba ena na dikantorong tse hodimo tsa mmuso ka tsamaya ka ya small claim court mo teng ke nka ka buwang ka hore ke kolota motho ebile ha ke kgone ho patala hore ba kgone hore ba re lokisetse re buwe ka ha re nka kgona ho patala jwang hanyane hanyane ho fihlella ke mo qetella ho mo patala.

O ya bankeng o fihle o ba hlalosetse hore o tlo etsa eng o batla ho bula bukana ya hore o boloke tjhelete kgwedi le kgwedi. Ba tla o hlalosetsa ho ya ka moo ba kgonang hore ba o bolokela yona mme ba tla o jwetsa hore e nka nako e kae ba tla o botsa hore o tlo e kenya nako e kae moo teng ba tla kgonang hore ba o thuse, ba o ba o bulele bukana eo moo o tla kenyang tjhelete teng bankeng ya hao o kgona hore o ipolokele tjhelete.

Ho ya ka tsebo ya ka tse ding tsa dintho tseo o ka di etsang hore o kgone ho hodisa tjhelete ya hao ke hore o nka kgona ho invest-a tjhelete ya hao o e behe bankeng moo e leng hore e tla hola kgwedi le kgwedi. Hape se seng hape seo o ka se etsang ke hore nka kgona ho invest-a dikgwebong tse ding tse leng hore o kgona ho reka di-shares moo e leng hore o tla kgona ho thola tswala ya kgwedi le kgwedi.

Ke sebedisa tjhelete eo ke ne ke planne ho e sebedisa mme ke kopa ba lelapa hae hore ba nthuse moo ba kgonang ke ba jwetse hore kgwedi eo kapa tse pedi tse tharo ke tlo ba le mathata. Ke kopa thuso ya bona hore ba tsebe hore ke mathateng kgweding eo mme ke hloka thuso ya bona hore ba thuse.

Mme ke ya tseba hore ha o utlwisisa bohlokwa ba hore hobaneng banka e hanne ka ho kolotisetsa sekoloto seno o se batlile ho reka koloi empa le leng la mabaka ke hore o hlahella o na le dikoloto tse ngata haholo mme o sa di patale hantle. Ke kopa o nke nako o ye di ofising tsa batho ba kgonang ho thusa hore credit score ya hao e be hantle, e be ntle. Ha o qeta o kgutle ha se ba o jwetsa hore e hantle o kgutle re tla kgona ho jwalo ho re re o kadime kapa re tla kgona re le banka ho shebisisa hape hore re nka kgona na ka sena sebaka ka seo se baka ho o thusa.

Dumelang ke rata ho tlaleha koloi ya ka e meng ka lebaka la beteri lebitso la ka ke eme sebakeng se itseng, mme ditokomane tsa ka ke tsena tse latelang. Ke kopa thuso ka pele ka potlako ke tla ema ka hara koloi ke tla dula ka hara koloi moo teng ke tla inotlellang ke emele lona ha le fitlha.